Motshameko, career kgotsa competition. Banna le basadi ba bantsi ba dirile Esports tiro ya bone. Go ka tlisa meputsong e megolo, ditlhongkgelo le go bulega mo megaleng ya thekenoloji le botsamaisi. Go thusa go ikhumisa monate, go itlosa mo kgatelelong kakaretso le go itsalanya le ditsala mo inthaneteng.

Ee, go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ya setso mo bathong ba bantsi segolojang bašwa. Motho a ka tshameka a le nosi mo ntlung a sa itsenye mo ditlhopheng kgotsa mo lefelong lepe. Go tshamekiwa nako nngwe le ngwe le bosigo. Go fokotsega ga metshameko ya mmele, seno se ama boitekanelo, tirisano le bodirelwano mo bathong.

FIFA twenty-four ke papadi ya kgwele ya dinao, kgaisano ke one verses one le batho ba lefatshe lotlhe. Call of Duty ke mofuta wa kgaisano ya go shoot-a. Rocket League ke motshameko wa bolo e tlhakane le dikoloi, ke kgaisano e e sa tlwaelegang.

Di fetotse mofuta wa metshameko e e tumileng. Metshameko ya setso jaaka diketo, kgati, metshameko ya kgwele ka namana e fokotsegileng. Metshameko e e tumileng ya gompieno ke ya mo megaleng jaaka FIFA, Call of Duty le Candy Crush. Batho ga ba tlhoke ba bangwe mo mmileng ba ka tshameka le lefatshe ka bophara. Kgolagano ya selegae e fokotsegile, go fokotsa boitshwaraganyo le dipuisano tsa sebele.

Kgatlhego le kgaisano e e tseneletseng. Metshameko eno e tlisa phepetso ya nnete, o tshameka le batho ba ba botoka, o ithuta botswerere jo bošwa. O kgona go tshameka nako e nngwe le e nngwe, gongwe le gongwe. Go ikgotsofatsa ka katlego fa o fenya papadi, o fetsa level o ikutlwa o atumetse kgotsa o tokafala. E kgatlha maikutlo, e lebelo, e rotloetsa botshepegi le boitekanelo jwa bokgoni jwa mogopolo.

Go tlhokega sediriswa, mobile phone, tablet, computer, console box jaaka PlayStation kgotsa Xbox, kgolagano ya inthanete, akhaonto ya papadi. Motho o tshwanetse a nne le sediriswa se se siameng, inthanete e tsepameng le game e e lebaneng.

Go lemala metshamekong e leng game addiction, go fokotsega mo dithutong kgotsa tirong. Ga o tlhole o tsepamisa maikutlo mo dilong tse dingwe. Go senyega ga maikutlo a botho, tlhokafalo ya mmele le matlho. Motshameko wa mmamoratwa ke Call of Duty, ke o rata ka gonne o tletse kgaisano le lebelo.

Kgolagano le batho ba bangwe. Fa o tshameka le bangwe online gare e tlhoka go romela le go amogela tshedimosetso ka bonako gore le tshameke mmogo ka nako e le nngwe. E ka dira updates fa o e bula. O tlhoka sediriswa, data kgotsa Wi-Fi e e nang le lebelo le le itekanetseng le akhaonto.